Ho ya ka nna ho lokile hore ngaka e batle tjhelete, e feela e seng tjhelete e ngata haholo kapa motho ya behang ntho tseo ka , ke motho ya behang ntho tseo . Ke ipatlela kganya feela ho tswa kganya eo e ya nsebeletsa, ha e se nsebeletse ka dinako tsohle, e feela ka dinako tse ding e ya nsebeletsa.

Ho bohlokwa hobane motho o lokela ho ho tseba maemo a hae, hore o eme kae hore a kgone ho ithibela hore e se ye kgakala, le hona hore a be le bophelo bo bo telele. Hobane ha eba o sa hlahlobe kgafetsa kgafetsa, ha o ke ke o tseba hore na o na le yona kapa tjhe, e feela ha o hlahloba kgafetsa kgafetsa, o tla tseba hore o na le yona kapa tjhe, ho mme wa tseba hantle hore ha o na le yona ho a pheleha.

Le hono ke le kajeno ke le beditje mona ho tla o bua ka batjofe, batjofe ba bohlokwa maphelong a rena, batjofe ba batla ho fiwa tlhompho le tlhokomelo e ngata. Re swanela ho hlokomela batjofe ka botjofe ba rena re be le bona, re ba hlomphe hape hobane ke batswadi ba rona.

Ho bohlokwa haholo ho fumana tlhokomelo ya bophelo bo botle, hobane ha o na le bophelo bo botle le mohopolo o ba motle le dilo tsa hao di a tsamaya hantle.

Nna ho nna ke bona ele ntho e sa lokang. O ke ke wa shiya batswadi ba hao lehaeng la maqheku e fela o na le sa hao. O lokela ho ba ahela lehae le le kaone, le le tla ba kgotsofatsang le ho ba thabisa hore dilo tsa hao di tle di loke le ho feta.

Ho ya ka nna ke dumela ho Modimo, ha ke dumele hore ke na le madimabe ha ka ya moetlong oo hobane ke tshepa hore ha nako e le hantle. Modimo o tla mpha mosebetsi sa ka ke ho tshepahala ho Modimo, ho tia thapelong ho mme, wa tshepa hore ka le lengwe la matjatji Modimo o tla mpha mosebetsi ha feela le nna ke e ya ho batla mosebetsi. Ha feela le nna ke ya ho nyaka .

Ke maikarabelo a bona hobane mongwe le mongwe o lokela ho tseba tsa bophelo ba hae. Mongwe le mongwe o lokela ho ba le maikarabelo ka tsa bophelo.

Mehato e e thusa setjhaba haholo hobane ha banna ba bangata ha ba nwele jwala, ba betsa basadi ba bona, ba betsa bana ba bona. Ba tekefatsa bana ba bona. Ka hoo ha ba sa nwe haholo ho ba kaone setjhabeng, le hona ha ba nwele haholo ba ba ka hare ha dikotsi tsa difatanaha hobane ba nwa ba kgabela dikoloi.

Ba swanetse ho hlokomela hore na bana ba lokile mmeleng wa bona, ba ise bana dingakeng for circumcisions hore ha ba le ka thabeng, ba ba rute melao ya ho ba monna fela e ho ba .

Ha ba swanela ke ho ba le di-reminder mo di tja bona, ba dule ba ngwetse leqhepe ho ba reminder hore ba nwe dipidisi tja bona.

Ho ba laetja hore ha se hore ha ba ke mafello a bophelo, ke batho ba a phela, ba tshwana le rona. Re tlameha ke o ba hlompha jwalo ka ha re hlompha ba sa qalang, re tlameha ke ho ba laetja hore ho qadileng ha se le pheko ba ka ba kgona ho etsa tjohle ka moka rena re di etsang, re tlameha ke ho ba laetja leratso.

Ke ntho e lokileng hobane ha ngata ha di na di-side effect.

Ke ho ya thabeng ho yo ba ruta tja lebollo.

Eya ke na le hlokomelo mme maikutlo a ka ke hore, hangata ha se nnete hore ke theolla mmele ke papatso fela ke advertisement ba a rekisha le bona.

Ke hore batho ba lwala ka bongata e feela baoki le dingaka ke ba banyenyane dipetlele. Mmusho wa rona ha o hire dingaka le baoki ba bangata, empa batho ba lwala ka bongata.

Ha o ba ka ke hore batho ba ba sa rutehang hangata ba beleha hangata and metseng ya mahaeng bontši ba batso ha ba rutega. Ke ka ho ba etsang bana ba bangata hore ba kgwetje tjhelete ya mmphiwa fela.

Banna ba bangata ba amega dikelello ka hobane ha ba bue ka dilo tseo di ba hlophang. Ba a diswara, ba sa sepela ka seka seo se re ho monna ke nku , ho se bue ha bona ho ba fa kgatello ya monahano hobane ba nahana ka thata.

Keletso nka re ba setjhabe ho ya tliliniking ho ya ho kgwetja thuso, hobane matjatjing a lehono ha ho sana taba hore o na le kokwanahloko ya HIV. Batho ba bangata ba nayo ene ba phela hantle ene ba tswela pele ka bophelo jwalo ne ke re ba ye tliliniking ba ye ba fumane thuso.